Masiandoitwa a u wana dzilafho ḽa mafanedza ḽi sa bviho ha dokotela ndi zwithu zwine zwa vha zwa ndeme sa zwine muthu ane a kho ṱoḓa alafhiwa u tea u dzulela u zwi sedza ngauri muthu a nga fhedzisela a tshi vho tou lwala u fhirisa zwe a vha a khou lwalisa zwone a saathu ṱoda dzilafho, ḽine o fhedzisela o wana ḽa mafanedza. Dzilafho ḽa mafanedza ḽi vha ḽi khombo nga maanḓa kha honoyo muthu ane a khou ḽi dzhia ngauri ḽi nga fhedzisela ḽo mu khosela maṅwe malwadze ane ha ḓivhi uri a bva gai a no fana na stroke na maṅwe malwadze ane a bva kha uri muthu o dzhia dzilafho dzi songo teaho kana na dzi cancer.

TB ine yo imela Tuberculosis zwi amba vhulwadze vhune ha nga mukhushwane vhune hu na u hoṱola nga ngomu na u pfha u vhavha kha khana. Vhune hu ya vha khombo u bva kha tshifhinga u ya nga zwifhinga zwo bva kha uri muthu ane a khou vhu lwala u khou wana dzilafho naa nahone ḽo fanelaho naa.

Vhathu vhane vha vha vha tshi khou rengisa zwibveledzwa zwine zwa kwama mitakalo ya vhathu zwi siho mulayoni kana zwi songo teaho vha vha vha khou ḓivhea kha khombo khulwane nga maanḓa ngauri hu na khonadzeo ya uri vha fariwe tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, vha ye dzhele vha kana vha dzule dzhele tshifhinga tshilapfhu kana lwa vhutshilo ha vhoṱhe ngauri vha vha vha khou vhea matshilo a vhathu khomboni.

Ee nṋe ndi vhona hu vhuḓi vhuḓifhinduleli ha dokotela kana vhaongi uri vha ṱalutshedze lushaka kana vha pfhumbudze lushaka nga ha vhundeme ha u shumisa mishonga kana zwenezwo zwi songo teaho zwine vha vha vha khou shumisa lo kalulaho lune zwa nga fhedzisela zwo huvhadza mitakalo yavho.

Zwine nda vhona zwone nga vhalwadze vhane vha vha na dwadzetshifu kana HIV and AIDS musi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho sibadela vhunzhi havho vha ya shona kana vha vha vha na dzi ṱhoni, vhaṅwe vhavho vha na vhuhali, u ya wana vha tshi khou sema vhaongi kana manese na madokotela.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa kha vhathu vha vhanna uri vha vhe na misumbedzo yo raloho ya u ṱhogomela mitakalo yavho ngauri vhathu vha vhanna vha sumba sa vhathu vhane a vha tu vhesa na ndavha zwi tshi ḓa kha mitakalo yavho. Vha dzhia tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi nga tsho leluwa ngeno tshi songo leluwa.

Nṋe ndi vhona miduba ine ya folwa hu tshi khou lindelwa uri vhathu vha thusiwe sibadela i songo fanela na luthihi ngauri muthu ane a khou vhaisala u vha u sa ḓivhi uri hu ḓo iteani khae nga tshifhingaḓe.

HIV yo imela uri Human Immune Deficiency Virus.

Maitele a no nga u tanzwiwa nga mishonga kha vhafumakadzi kana ha vhafumakadzi musi vho weliwa kana vho no vha, vho vha tshilikadzi nge vha ṱutsheliwa nga mu funwa wavho, ndi zwone zwithu zwine zwi vha zwi khombo kha mutakalo ngauri mishonga ine ya shumisiwa i vha i songo khwaṱhisedziwa fhethu kana nga madokotela uri i i yo tsireledzea u swika gai.

Mushonga une wa shumisiwa musi ṅwana wa lutshetshe a khou iteliwa tshiunza, ndi mushonga u no pfhi muthi wenyoni wa tshirema, zwi vha zwi tshi khou itelwa u pfhi ṅwana ngoma yawe i ṱavhanye i ṱangane.

Nṋe ndi vhona a maitele one one ane a thusa vhathu vhane vha vha vha vhaholefhali ngauri vhutshilo havho a vhuleluwi kha uri vha sokou bva vha tshi dzhena huṅwe na huṅwe hune vha funa hone mara arali hu na resturant ine vha vha na mabunga avho na vhone vhaṋe vha a pfha vha tshi funa u takalela u ya kha heyo resturant ngauri vha a zwi ḓivha uri zwithu zwo vhalelulela, zwo vha lelutshela uri vha vha bve vha dovhe vha dzhene na kha mabunga ane vha khou ṱoḓa one.

Ee vhathu vhane vha vha vhaholefhali kha vhupo hashu vha ya fhiwa thikhedzo yoṱhe vhuongeloni ngauri vho iteliwa fhethu hune vha ḓo kona u pfhuka ngaho kana vha ḓo kona u u dzhena ngaho na mabunga a hone, na zwiṅwe zwi imiswa zwi hoṋe zwine zwa vha zwo tou imela uri ndi zwo tikedza vhaholefhali na zwishumiswa zwavho.

Tsumbadwadze dza muthu a re na swigiri kana a re na vhulwadze ha swigiri dzi katela u ṱavhanya u neta na u fariwa nga nḓala na dora tshifhinga tshinzhi na u dzulela u ya toilet u u ruda. Hedzo tsumbadwadze ndi dzone dzine muthu a re na swigiri dzi a thoma u vhonala khae. Nṋe ndi nga eletshedza muthu ane BP yawe yo no gonyesa uri a ṱavhanye a ye vhuongeloni kana i saathu gonyesa zwihuluhulu uri a kone u tavhanya a thusiwe.

Zwine nda nga dzi vhudzisa kha mafhungo a vhuteamiṱa ndi u vhudzisa nga ha philisi na zwishumiswa kana zwi dzi injection dzine vha ri thavha ngadzo uri zwi na khombo u swika gai kana zwo tsireledzea u swika gai.

Ya vhana vhane vha khou ḓihwala vha tshe tshikoloni i kho ḓi ṋaṋa i tshi ya fhedzi arali ha ḓi iswa phanḓa na u pfumbudziwa nga ha mafhungo a vhuteamiṱa zwi nga thusa nyana uri vhana vha kone u u ḓitsireledza uri vha si ḓiwane vho tshinyiwa vha tshe vhaṱuku kana vha kha ḓi vha zwikoloni zwine zwi fhedzisela zwo tshinya vhumatshelo havho.

Nṋe zwine nda nga ita ndi u kwama vhahulwane vha mapholisa nga kha maswole ngauri ndi vhona u nga ri ndi vhone vhane vha nga ṱavhanya u thusa arali hu na muṅwe wa masole ane nda mu ḓivha kana hu na muṅwe wa wa ḽisole ane nda mu ḓivha ndi nga thoma u kwama ene uri a kone u ntswikelelisa kha mapholisa.

Vhaaluwa vha zwino vha na ṱhingothendeleki, ndi vhona u nga ri dzenedzo ṱhingothendeleki arali dza reiwa alarm, ndi zwone zwine zwa nga vha thusa uri vha humbule uri hetshi ndi tshifhinga tsha u ṅwa mishonga.

Zwine vha nga ita ndi u ambara tshikelekete mulomoni nda ita na uri ndi songo tou dzulesa tsini na hoyo muthu ane a khou lwala hovhu vhulwadze.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwi vha zwi khou itiswa kha uri ngauri hu na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓivhudza uri vhulwadze vhune vha khou lwala a vhukoniwi nga madokotela, vha fhedzisela vha tshi khou ya kha maine ngauri nga kuvhonele kwavho vhomaine ndi vhone vhane vha nga vha thusa.

Nga nḓila ye nda zwi vhona ngayo zwo vha zwi songo leluwa ngauri vhathu vho vha vho no ḓowela uri u ima tsini na tsini, zwo vha zwi si zwithu zwo leluwaho fhedzi zwo vha zwi khou tea u itiwa.

Vhathu vhane vha shumisa vhuteamiṱa vha vhoniwa nga iṅwe nḓila ine yo khakhea, vhaṅwe vhathu vha sokou dzhia u nga ri havhaḽa vhathu ndi uri vha khou ṱoḓa u ita vhupombwe kana vha khou ita zwa vhuteamiṱa ngauri vha khou pfha uri a vha koni u dzula na munna muthihi.

Nṋe ndi vhona uri vha tea u tikedziwa nga ngeletshedzo dza uri zwavho zwa tshikolo zwi vha zwi songo fhela, a vha te u laṱela thaula vha ḓivhudza uri zwavho na tshikolo zwo fhela, vha tea u isa phanḓa na zwa tshikolo naho musi vho no vha na vhana.

Mushumo wa khondomo ndi u ḓitsireledza kha malwadze o fhambananaho musi u tshi khou ṱangana na muthu wa munna kana wa mufumakadzi.

Mafhungo ane a ambiwa a tshi khou ambelwa vhathu vha no ita zwa vhuteamita a si one, ndi a uri vha tou vha vha sa khou ṱoḓa vhana kana vha tou vha vha sa khou funa vhana ngeno hu uri muṅwe na muṅwe u tou ḓiṋangela uri a vhe na ṅwana nga tshifhinga tshifhio tshawe.

Khaedu dzine vhathu vhanzhi vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou founela kha u phulusa vhathu ndi uri vha wana ho ḓalesa vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱoḓa thuso lune zwa fhedzisela zwo itiwa uri na vhathu, na muṅwe na muṅwe ane a khou ṱoḓa thuso a fhedzisele o lengelelwa kha uri a wane thuso heyo ya shishi ine a khou i ṱoḓa.

Nṋe ndi ḓivha uri khondomo i dovha hafhu ya tsireledza uri muthu a sa vhe na thumbu ine ha ngo i lavhelela kana ha ngo i puḽanela kha vhutshilo nga tshetsho tshifhinga.

Ndi zwa ndeme u shumisa dokotela ḽithihi kha u ṱoliwa mutakalo tshifhinga tshoṱhe ngauri mafhungo a u tshintsha madokotela tshifhinga tshoṱhe zwi ita uri na haneo madokotela kana na iwe muṋe u si ḓivhiwe uri wo tou ita hone muvhilini wau kana u dinwa nga mini na uri ndi zwifhio zwine a zwi u dini ngauri tshifhinga tshoṱhe u ḓo vha u khou thomolosa fhasi na dokotela ḽiswa musi u tshi khou ya u ṱoḓa thuso.

Ee ndo no ḓiwana ndi kha vhupo hune ho kwameaho nga miḓalo zwe zwa itea ndi uri mvula yo nesa ya kwasha buroho zwe zwa ita uri ri fhedze tshifhinga kana maḓuvha manzhi ri sa khou ya zwikoloni ngauri ho vha hu si tshena nḓila ya u pfhukela kha tshikolo tshe ra vha ri tshi dzhena khatsho. Ha swika he a itiwa murathu we ra u shumisa tshifhinga nyana, u swikela hu tshi itiwa nḓila ya uri ri kone u pfhuka muḓalo yo no fhira.

Mushonga une nda u ḓivha une wa vha wa tshirema une wa thusa ṅwana a na mukhushwane kana o fariwa nga mukhushwane ndi mushonga u no pfhi Illadin une wa shuma u vula dzi ningo dza ṅwana musi dzo dzo thivha uri a kone u fema zwavhuḓi.

Kanzhi kanzhi hu a vha na u sa dzulisea kana u sa ḓi pfha zwavhuḓi musi hu tshi khou ambiwa nga mafhungo a vhulwadze ha HIV ngauri hu ḓivheya sa vhulwadze vhune vhu a vhulaya zwino u ambiwa nga ha vhulwadze ha HIV a si mafhungo ane a thomea zwavhuḓi tshitshavhani kana ambea zwavhuḓi na vhathu ngauri zwi a ita uri vhathu vha pfhe vha tshi ofha kana vha tshi shavha.

Ndi malwadze a HIV and AIDS ane a wanalesa fhethu hu no nga vhuye, vhuongeloni hune vhashumi vha hone ndi vhone vhane vha vha khomboni. Zwino nṋe ndi vhona u nga ri vhaongi vha tea u ita nga nḓila dzoṱhe uri vha vhe vho tsireledzea musi vha tshi onga vhaongiwa vhavho vhane vha vha na malwadze o raloho.

Zwi a konḓa uri ambuḽentse i kone u swika kha ma, kha vhupo vhune ha vha ha mahayani ngauri, uri vhathu vha wane nḓila kwayo ine ya tou vha swikisa hune vha khou tea u ḓa hone zwi a konḓa, zwi ṱoḓa muthu o no kona u laedza zwavhuḓi.

Ee, vhuleme vhune vha vha hone kha kha vha ambuḽentse ndi ha uri arali vha wana uri hovho vhupo a vhu thu redzhistariwa kha kha GPS kana kha inthanethe zwi a konḓa uri vha kone u tou wana nḓila yo swika yavhuḓi.

Vhuṅwe vhulwadze ho ḓoweleaho kha vhathu vha vhanna ndi vhulwadze ha swigiri vhune ndi hone vhune ho ḓalesa kha vhanna ha ano maḓuvha. Nṋe ndi vhona u nga, ḓiḓowedza mavhele avhuḓi.

Vhuleme ha masheleni vhu ita uri vhathu vhane vha vha vha vhaholefhali vha lenge u thusalea kana vha sa thusalee nga zwithu zwine vha vha vha khou zwi ṱhoga uri vha kone u tshila na vhuholefhali havho. U fana na musi arali hu tshi khou shayeya masheleni a u renga dzi wheelchair na na zwa u tika milenzhe musi vha tshi khou tshimbila.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwi nga vha khwine kha vhupo vhuṅwe na vhuṅwe aralini ha vha na zwiimiswa zwine zwa kona u ṱopola vhaholefhali vhane vha vha hone misi yoṱhe. Vha ita na zwi, vha ita na dzi pulani kana dzi nḓila dzine vha nga vha thusa misi yoṱhe musi hu tshi khou itiwa dzi tshumelo dza muvhuso.

Nṋe ndi vhona u nga ri tshikolo tshi tea u gudisa vhagudiswa kana tshi tea u ita uri vhagudiswa vha vhe vhone vhaṋe vha sheledza miroho, uri i bveledzee i vhe miroho mitete. Ndi hone na vhagudiswa vha ḓo vha vha tshi khou guda vhutsila.

Nga tshifhinga tsha COVID-19 hu ngo tou vha na tshenzhemo kana khaedu nnzhi nga uri khaeḽo dzo vha dzi tshi khou ḓisiwa misanda. Ndi hone he vhathu vha vha vha tshi khou ṱhavhiwa hone.

Zwi vha zwi tshi khou itiswa nga uri vhanna ndi vhathu vhane vha ḓihudza, vha tenda uri thaidzo i tandululwa nga vhone vhaṋe. Ndi zwone zwine a vha tendi uri vha na thaidzo, lune vha fhedzisela vha tshi kho shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa tshikoloni zwi na pfhushi ngauri ndi zwiḽiwa zwo thomaho zwa ṱoliwa na nga madokotela. Na nga zwiṅwe zwiimiswa, u vhuya u swika zwi tshi swika tshikoloni, zwiimiswa zwi no nga zwa nutrition.

Khaedu dzine vhaholefhali vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou lingedza u wana tshumelo, ndi khaedu dzi nonga u kona u swika hune vhathu vha ṋea tshumelo vha wanala hone. Iṅwe khaedu ndi khaedu ine ya vha ya u kona u ḓiambela kana u amba na vhathu vhane vha kho ṋea tshumelo ngauri arali vha sedza muholefhali ane a vha wa mbevhevhe, a nga si kone u amba na vhathu vho no ṋekedza tshumelo ngauri vhaholefhali vha mbevhevhe vha shumisa sa sign language ine a i ḓivhiwi nga vhathu vhoṱhe.

Nṋe ndi vhona u nga ri ndi mushumo u no nga wa zwipotso kana mushumo wa mutambo kana wa mitambo ine ha nga vhidziwa vhanna uri vha gidime u itela uri vha vhe vha khou vha na mitakalo yavhuḓi nga yenei nḓila.

Zwe nda guda nga mishonga ya COVID-19 ndi uri miṅwe ya hone ndi mishonga i ne ya dovha hafhu ya kona u thusa kha malwadze a no nga mukhushwane mihulwane.

Ndi nga uri vhathu vhane vha khou vhaisala vha ḓalesa u fhirisa zwibadela na dzi kiliniki dzi re hone.

Ndi musi kha vhupo vhuṅwe na vhuṅwe hu tshi nga vha na zwiimiswa zwo ḓisendekaho nga u ḓivhadza vhathu vha vhanna vhundeme ha mutakalo wavho, tshifhinga tshoṱhe.

Kha vhupo ha ḓoroboni hune nda dzula hone tshumelo dza ambuḽentse dzi a fhulufhedzea ngauri a dzi lengi u swika zwine zwa vha zwi tshi khou itiswa ngauri vhupo ha ḓoroboni hu na GPS kana hu na nḓila yo no redzhisiṱirisiwaho kha dzi inthanethe.

Ndi tshumelo dzi no nga dza zwipotso kana dza mitambo dzine dza nga thusa kha u maanḓafhadza, mitakalo ya vhanna.

Ndo no vhuya nda lindela tshumelo awara dzi no swika ṱhanu kiḽiniki, zwe zwa ita uri ndi fhedzisele ndi tshi khou ṱuwa hayani ḽo kovhela.

Pfhushi ndi ya ndeme ngauri u nga si gude musi u si na mutakalo wavhuḓi. U vha na mutakalo wavhuḓi ndi zwone zwine zwa ita uri muthu muṅwe na muṅwe a vuwe a kone u ya mushumoni kana na u ita zwezwo zwine a khou tea u ita zwone o takala.

Khaedu dzi no nga u bveledza vhulwadze ha swigiri ngauri arali muthu wa munna a tshi khou shuma mishumo ine ya mu netisa u fhirisa mpimo zwi a vhanga vhulwadze ha swigiri.

Ndi tshumelo ino fana na musi u tshi wana fhethu ha nnyi na nnyi ho itiwa mabunga ane a katela na vhathu vha vhaholefhali.

Zwo vha zwi tshi katela u ṱoliwa ha mushumi muṅwe na muṅwe uri mutakalo wawe u ya mutendela naa uri a shume mushumo u ne a khou lavhelelwa u shuma kana we a tholelwa wone.

GPS i thusa ngauri arali vhupo ho redzhistariwa kha GPS zwi a ita uri zwi lelutshele vhareili vha ambuḽentse ngauri kha GPS hu ya vha hu na madzina a zwiṱaraṱa zwo fhambananaho.

Nṋe ndi vhona u nga ri nyambedzano dzo raliho dzi tea u thoma kha radio dza tshitshavha, ndi hone hune vhanna navho vha nga pfha vho khethea uri vha zwi vhone uri mutakalo wavho u ya dzhieliwa nṱha.

Ndi ngauri mutakalo wa vhagudiswa u ḓa phanḓa nṱha zwithu zwoṱhe ngauri uri vhagudiswa vha funziwe vha tea u vha vho takala.

Ndi zwiḽiwa zwine zwa fana na zwiḓamba, dzi ṋawa, dzi khovhe dza zwikoṱini na khavhishi. Ndi zwone zwiḽiwa zwine zwa vhoniwa zwi na mitakalo kha vhana vha tshikolo.

Zwikolo zwi nga ita dzi phurogiremu dzine dza vha dzo ḓisendeka nga ha nutrition kana nga ha u funza u ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha zwavhuḓi zwa dovha hafhu zwa vha na mutakalo.

Muvhuso u vheya mutsiko kha zwibadela uri zwi onge vhalwadze nga tshifhinga tsho vhewaho, ngauri kanzhi kanzhi tshi tshavha tshi vha tshi tshi khou gungula uri vha khou ya sibadela vha swika vha ima tshifhinga tshilapfhu. Zwi aita uri vhathu vha ongiwe nga tshifhinga tshiṱuku, vha fhedzisele vha songo sedzulusiwa zwithu zwoṱhe zwine zwavha zwi kho tea u sedziwa kha mutakalo wavho.

A zwongo vha lelutshela ngauri kiḽiniki dzine dza vha hone kha vhupo hahashu dzi kule na hune vhupo hahashu havha hone, ngauri dzi kha maṅwe mashango hune vhalwadze vha tea uto thoma vha ṋamela zwiṅwe zwiṋamelo uri vha swike hune vha ḓo dzhia hone dzilafho.

Zwine zwa itea ndi uri vhathu arali vha fhelelwa nga mishonga yo raloho ya ndeme vhukuma, vha tea uya u dalela dziṅwe dzi kiḽiniki dzine dzavha tsini nyana na vhupo havho, dzine fhedzi vha tea uto thoma vha ṋamela zwiṋamelo vha ya hafho fhethu.

Thaidzo khulwane ine yavha hone musi kiḽiniki ya shango ḽiṱuku yo valwa, ndi uri tshitshavha tshi a tambula ngauri vha tea u swika hafho hune dziṅwe kiḽiniki dzavha hone dzine vha tea u thoma vha ṋamela.

Arali kha vhupo ha mahayani ha fhela mishonga ya ndeme, vhathu vha ya tambula ngauri vha tshiya dzi kiḽiniki henedzo dza mahayani vha vhudziwa upfhi ahu tshena mishonga, hune vha tea u fhedzisela vha kho to ḓi rengela mishonga.

Nṋe ndi tama uri i thome u sedza mutakalo wa vhana, hune vhana vha kho dzula hone na nḓila dzoṱhe dzine vhana vha khou fariwa ngadzo, zwi tshi khou yelana na uri vhana vha si ṱavhanye u soko lwala nga mulandu wa fhethu hune vha kho dzula hone kana nga zwiḽiwa zwine vha kho uḽa.

Mbekanyamushumo ya mutakalo i fanela u sedzana na mutakalo wa vhana, ngauri vhana ndi vhone vha ndemesa kha tshitshavha, vha tea u sedzulusa zwiḽiwa zwine zwa kho ḽiwa nga vhana mahayani na fhethu hune vhana vha tambela hone.

Nyeletshedzo ine nda nga ṋea muswa ane a kho mbudzisa nga ha mutakalo wavhuḓi, ndi nga muvhudza uri kha ite uri a dzule o tsireledzea na fhethu hune a dzula hone aite uri huvhe fhethu ho tsireledzeaho kha zwitzhili, na zwoṱhe zwine aita zwone aite uri avhe o tsireledzea u fana na uḓi dzhenisa kha vhudzidzivhadzi na zwoṱhe zwine zwa nga muḓisela khombo kha mutakalo.

Masheleni aya ita uri muthu a konḓeliwe u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe, ngauri arali u sina masheleni u ngasi kone u dzulela uya ha madokotela kana uḓi ṱhogomela nga nḓila dzo fhambananaho uri u dzule u tshi kho wana thuso.

Ndi nga katela uri hu tovha na manese ane a tou shumana na vhathu vho huvhalaho, u itela uri tshumelo isi ime.

Nṋe ndi vhona ungari vha fanela u thoma vha dzula fhasi sa tshitshavha, vha vhea fhasi kana vha ṅwala mbilaelo dzavho vha dzi isa hafho hune vha wana tshumelo ya mutakalo.

Tshine nda nga tshi vhea phanḓa ndi vhathu kana vhafumakadzi vhane vha vha vho ḓihwala, ngauri ndi zwone zwithu zwa ndemesa kha tshitshavha uri mufumakadzi arali o ḓihwala a tshi khou tea u beba, a bebe kana a vhofholowe nga nḓila yavhuḓi a sibadela a kana a kiḽiniki yo fanelaho.

Ahu tuvha na tshithu tshine muthu ane a shuma zwavhuḓi kha vhupo ha mutakalo wa nga to muṋea, nga nnḓa ha maipfhi au muṱuṱuwedza nau mu livhuwa uri aise phanḓa nau shumisa zwine a shumisa zwone.

Ndi nga mueletshedza uri a sedzese fhungo ḽa vhafumakadzi vhane vha khou bebela hayani, vha fhedzisela zwithu zwi songo tshimbila zwavhuḓi ngauri ndi ḽone fhungo ḽine ḽa tatisa nga maanḓa kha mutakalo wa ṅwana na mubebi wa hone.

Ndi nga mueletshedza uri a ṱhogomele vhathu nahone a konḓelele avhe na mbilu khulwane, ngauri musi a tshi khou shuma na vhathu kana na tshitshavha huna vhathu vhane vha vha na mbilu ṱhukhu, vhane avha lengi u kwata nau semana.

Ndi nga muvhudza nga ha kiḽiniki kana nga ha tshenzhemo ya kiḽiniki ine ra khou ṱangana nayo, ya uri a rina kiḽiniki hune ra dzula hone.

Nṋe ndi vhona tsha khwiṋe hu u lindela ambuḽentse, ngauri goloi ivha i sina thuso nga ngomu khayo nḓilani fhedzi ambuḽentse i tshi swika vha ya thoma uita first aid.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga maḓi kana muḓagasi zwi ita uri tshumelo i ime tshoṱhe, arali hu sina dzi genereitha kana zwi ita uri tshumelo i lenge arali maḓi a siho kana hu maṱuku ane avha hone.

Zwi ita uri muthu onoyo ane avha na thaidzo ya mutakalo wa muhumbulo avhe khombo kha ene muṋe na kha tshitshavha.

Zwine zwa itea ndi zwauri arali houḽa muthu oto huvhala nga khombo uya lenga u wana thuso, nahone arali tshilonda tshawe tshi tshihulwane tshivha tshi kha khombo yo dzheniwa nga zwitzhili.

Insulin kha muthu are na vhulwadze ha swigiri kana ha dwadze ḽa swigiri, i thusa u fhungudza mutsiko wa malofha.

Zwone a zwongo fanela uri vhalwadze vha foḽe miduba mihulu uri vha thusiwe, ngauri arali muthu atshi khou lwala vhulwadze vhune ha isa lufuni zwia leluwa uri muthu awe oima hanefho midubani.

Mutakalo kha nṋe na muṱa wanga ndi tshithu tshihulwane tsha ndeme nga maanḓa, tshine tshi tea u dzula tshi khou sedzulusiwa kha vhana na kha riṋe vhana vhabebi.

Nṋe ndi vhona ṋetshedzo ya mishonga iya vhuḓi, ngauri ahuna muthu ane aḓo ḓivha uri u khou shumisa mushonga ufhio, ngauri iya puteliwa muthu a ṱuwa nayo yo puteleya.

Kanzhi kanzhi lutendo lwa sialala a luna ṱhuṱhuwedzo kha uya kiḽiniki ya musalauno, ngauri lutendo lwa sialala lu humisela kha maitele a murahu ane vhathu vha tenda kha uri muthu a tshi khou vhaisala uya a vhona dzi ṅanga.